Yeleyo ni nyi vona ku nga ri mhaka ya kahle hi ku a xikarhi ka vhiki vana tifoni a va fane va nga ti khomi loko va ti khoma va ti khomela ku ku tirha swa xikolo na swa ti-homework-e ta xikolo naswona swo va ta va kha va tlanga ti-game a ni swi pfumeleli. Ti-game leti va fanelaka va ti tlanga i ku ti tlangela ti-game ta swa xikolo, swilo swa metse silo swa English-i sweswosweswo, swi ya hi ku i ti-game ta njhani mara mina swa tifoni a ni swi a ni yimi na swona swa xikarhi ka vhiki. Hi ti-weekend-e vana va nga huhisa tifoni va ze va karhala mara exikarhi ka vhiki lhayi a ni yimi na swona.

Tinghoma ta masiku lama ti hava dyondzo na nchumu na nchumu a ti pfuni hi nchumu, tinghoma ta khale hi to a ti ri na dyondzo, a ku ri na meseji ndzeni ka nghoma. Leta sweswi ha vo ti yimbelelela ku va ti endlela mali. vana u ta kuma vana va kha va yimbelela swilo u ti vutisa ku eyi va swi kuma kwihi leswi munhu nkulukumba loko se u ya yingasela nghoma ya kona wa swi twa ku ha a hi nghoma leyi vana va faneleke va yi yingisela se tinghoma ta khale a ti ri na meseji ta sweswi ti hava. A ti pfuni na nchumu, a ti pfuni na nchumu, a hi tinghoma leti hi nga ta ku hi fanele hi pfumelela vana va ti yingisela tinghoma ta sweswi mara mavoko ma hima ma bohowile hikuva a hi tshami hi ri na vona.

u sungula hi ku langutisa ku u va byela timhaka tihi ka magazini wolowo. Swi ya hi magazini ku magazini lowu va vulavula hi timhaka ta njhani ende loko swi ri tano u vulavula hi timhaka teto. Sweswi timagazini ta sweswi ti xavisa information yo biha hi mhaka ya vanhu se e mina a ni ta ku i vulavula hi vanhu lava nga humelela, vanhu lava nga ta motivate vanhu van'wana. Teka munhu wo fana na hi ta ku mina ni kule ni ri xisiwana mara se ni dokodela se ni nga endla sweswo swo magazini lowu wu target-a vanhu valava ivi va va hi byela switori swa vona ku loko vanhu va hlaya va kuma inspiration va va inspired.

Mina ni vona swona a swi kha swi pfuna hi tindlela ta kahle loko va ha swi swo tala se swi le ku cinceni vhele, n'wana wa swi kota ku dyondza xikolo a tshame ekaya se loko wo vona ku ri na ti-pandemic leti a ti humelela loko infrastructure ya thekinoloji yi ri kona vana va swi kota ku va ti dyondzela va ri makaya, mathicara ma dyondzisa ma ri makaya ku vana va nga chelani mavabyi lamaya mara nkarhi walowo naswona swi ta swi hikuva yona thekinoloji leyi yi nga le ka yona hi yi tirhisa for swilo swo huma endleleni hayi ku hi yi tirhisa ka swilo leswi swi hi akaka, mara yona yi kahle, ya pfuna, yi na ti advantage na ti disadvantage ta yona.

Mina ni nga lava magazini ya mina i ndzi vulavula hi ku hi ku kula as munhu, hi ku pfunana as vanhu so swa xikolo u langusa laha u humaka kona u dyondza xikolo ku u kota ku pfuxa laha u humaka kona. Ivi u vulavula na hi sweswi nga le ku humelelni kwala misaveni masiku hinkwawo, ku heyi hi, lawa matiko lama hi hanyaka ka wona ma loko swo endliwa mintirho yi tava kona. Hi leswi swa mapurasi, switandi a swi durhi hala makaya wo ti kumela xitandi, ho ti sungulela bindzu ra wena sweswo hi leswi ni nga ta a ni ta lava ku xavisa swona or ni dyondzisa vanhu hi swona emagazini wa mehe.

Eya hayi ni vi na swona swo tala ngopfu swo tala ngopfu, hi xilungu va na ti fiber hina ti Wi-Fi ti hi tikela hi mhaka ku a ne a hi swi tivi ku tifoni ta hot sport-a loko loko hi swi tiva ku tifoni na tona ta hot sport-a hi nga ta va na ti-problem ta swona. hi tiva ku swa Wi-Fi munhu u fanele a ta a ta faka ti-cable ta kona na yiniyini so se Wi-Fi ni heteleli ni dyondza ku na foni ya mina ya endla Wi-Fi mina no tixavela data na ku xava data yi kona option yo no ku Wi-Fi yi hot sport, ivi foni ya mina yi va Wi-Fi.

Eya hi mavonelo ya mina u va u fane ku u nyika access ya ya Wi-Fi ya Wi-Fi ku leswaku hi kota ku hi access-a information hi tindlela to hambanahambana vona loko vo hi endlela sweswo swi nga va kahle. Ene Wi-Fi yeleyo at least na vona va set a ti-restrictions va ku Wi-Fi leyi yi ta tirha ku endla swilo swa so swa tivhidiyo na ti yiniyini va swi ku yi tirha leswi yi yi laveriwaka swona ku yi nga tirhi leswi nga yi nga laveliwangiki swona se loko u ri na va hi nyika Wi-Fi le ya public ha swi tiva ku ha swi kota ku apply mintirho, ha swi kota ku secha mintirho, ha swi kota ku ri hi secha swilo wa xikolo ivi va hi restrict-a ku ti-video ta so so so na tinghoma a swi tirhi ka Wi-Fi. Hi swona swi nga pfunaka sweswo.

Ka nkarhi wa sweswi ni vona ku ri khampani leya xitshopana liya a ni mi te hi nga tirhisa mavito ya ma ku na khampani yin'wana ya xitshopana, data ya vona ya xaveka ende ya pfuna eyi ya pfuna swinene yi chipile, yi chipile ende ya last swi ya hi ku u yi tirhisela yini na yini. So ya, ni vona ku ri feme liya ya xutshopana data ya vona yi xavekaka yi pfunaka ende tidili ta vona ta data ti kahle no ti-promotion leti va nga na tona everyday ta pfuna swinene, wa swi kota ku u xava hi five rhandi, ten rhandi, twenty rhandi, a swi bohi ku u tirhisa mali yo tala.

Hi ku ya hi mina hinkwato a ti thembhisi ti-platform leti, ko va ku munhu lowu a nge le ku endleni ka mahungu lama hangalasiwaka ka to ti-platform teto u tshembekile na hikuva masiku lama u nge vuli ku Twitter a yi tshembekanga ku ri ku ku na vanhu lava nge le ku endleni ka mahungu lama nga tshembeka ivi ku va na vanhu lava nga le ku endleni ka vukungundzwani, se swi ya hi ku mahungu a hangalasiwa hi munhu wo tshembeka na pulatifomo ku hava ku a yi tshembeki kumbe a yi tshembekanga.

Swichudeni swi fane swi endla swa swikolo ti-assignment-e ti-research ende nkarhi wun'wani va va va nga ri kwalaya xikolweni va fane va va va va ri kaya kumbe kwala va nga kona, se ku durha ka data swi endla ku swi va tikela vana va xikolo ku va kota ku endla mintirho ya vona ya xikolo, ende hi ku ya hi mina mfumo u fanele u nghenelela ka mhaka leyi hikuva data ya durha swinene. Ematikweni man'wani me le handle data i mahala wa swi kota ku u ya tshama phakeni la ku nga na data ya mahala u ti endlela leswi u swi endlaka se ku durha ka data swi tshikelela vana va xikolo or swichudeni ku swi kota ku endla mintirho ya vona ya xikolo.

Wi-Fi yi yi va yi kha yi nga heli ve ri yi unlimited hi xilungu se Wi-Fi a yi heli a yi fani na data, data loko u yi xava va ta ku byela ku i two gig u yi xava hi hundred rand ivi yi hela, ivi Wi-Fi va ta ku byela ku yi unlimited u hakela five hundred rand hi n'hweti se loko u katsa ti-two hundred rand leti u ti tirhisaka ku xava data na five hundred liya yo u kuma data yo tirhisa n'hweti hinkwayo yo ka yi nga heli se mina ni vona ku antswa ku Wi-Fi hikuva Wi-Fi a yi heli.

Va tele vanhu lava nga le ku endleni ka swa tivadyondzo no ka ni nga va tivi hi mavito, nakona swihangalaxamahungu leswi va swi tirhisaku swi hambanahambanile. Se vona va endla leswiya swo va va va kha va humesa or va kombisa mintirho leyi nga kona ka tifeme or tikhampani to hambanahambana ivi ku va na lava dyondzisaka vanhu hi makhomelo ya mali. Se ya hi lava ni va tivaku, mavito a ni ma tivi va tirhisa mavito malama vo at what what se ku va ku nga ri vito ra ye ra mampela se a ni sure ku hi va hi kha hi tirhisa vito rero na.

Data ya ti-cellphone i hi yo data yaleyi hi tirhisaku emasikwini hinkwawo ku nga u xava airtime u yi cinca yi va data, u kota ku nghena ka inthanete. Yi pfuna ku u kota ku endla leswa swo u sendela vanhu timeseji loko ku ri ku u tirhisa cellphone liya va ti vitanaka ti-smartphone hayi swipolipoli. So data yi tirha ka ti-smartphone ku u kota ku endla swi swo hambanahambana ka inthanete, wa swi kota ku secha mahungu, wa swi kota ku vona tifilimi, wa swi kota ku yingisela music, swi tele leswi u nga swi endlaku ka inthanete hi data ya cellphone.

tuva a ni tirhisangi tuva a ni swi tivi ku xivutiso hikuva xivutiso lexi boxa ku hambana ka tiqingho leti u nga vekanga u tirhisa, eya tuva a ni ri tirhisangi papila ni ri tirhisini, thelefoni ni yi tirhisini, na yona cellphone ni yi tirhisini, cellphone u kota ku vulavula na munhu kun'wani na kun'wani, tuva a wu fane u ri susa la ri haha ri ya swi kwihikwihi, papila a wu fane u tirhisa poso ku ri posa u ri tsala ri poswiwa, munhu ya kuma papila after nkarhi wo leha. Hi kona ku hambana ka tiqingho to hambanahambana leti ni nga ti tirhisa na leti ni nga ti tirhisiwangiki.

ka masiku lama i nga ti landzelela ka ka inthanete, u nghena ka ka google i ti hlayela kona hikuva hina la makaya hi hava leswa tilayiburari se hi nga ti langutisela mahungu, hi ma langusa ka TV kumbe ma langutisa eka inthanete ka google, hi laha hi nga swi landzelerisaka kona.

A ni tshembi ku swi nga phikizana hikuva inthanete se un'wana na un'wana wa swi kota ku nghena ka yona un'wana na un'wana wa swi kota ku nghena ka yona, vakhegula na vakhalabye swi nga suka swi va tsandza mara va vutisa vana na vatukulu ku swi endliwa njhani ivi vana na vatukulu va nghena va va hlayela swona, se ni vona leswaku inthanete i yi rhangi mahlweni ku tlula leswa yingiselo, yingiselo vanhu vo tala na ti-radio va ha ri hava masiku lama radio ka ha ri hava, ku hava munhu loyi vanhu vo tala lava ni va tivaka a va yingiseli no yingisela se inthanete hi yona yi rhangaka emahlweni.

Swi ya hi ku vanhu va va ma hlaya na hikuva masiku lama ku hlaya phepha swa tika na ku ri kuma phepha rero swa durha, se hina vaakatiko hi hi kurile emiehleketweni i twenty first century sweswi, se swa maphepha a swa ha ri swilo leswi hi swi tirhisaka ngopfu ku tirha yoho inthanete na google, phepha reriya ni ri kuma ka inthanete ni nga humangi mutini wa mina se swa maphepha ni vona ku ri swilo leswi swi nga ri ku swilo leswi nga ta tirha ku ya mahlweni.

Loko i rivele password ya wena ku na ku na laha u kotaka ku u ku forgot password ivi va kota ku va ku sendela confirmation yo u kota ku u yi cinca u endla yin'wana, loko se u endle yin'wana yi tsali hansi ku u ta ka u nga yi rivali, kun'wani va swi kota ku loko u heta ku yi nghenisa password yaliya va yi saver ivi loko u hamba u nghena u nga ha yi faki password yo ti nghenela hi yoxe.

Hi nga tirhisa social media hikuva un'wana na un'wana u le ka social media hi yona ni vona ku ku ri ndlela ya kahle yo ringanyeta xitori, ku vanhu va kota ku va xi vona kumbe va xi twa ni vona ku ri mhaka leya social media ku un'wana na un'wana u le ku tirhiseni ka yona masiku lama.

Hi ku ya hi mina eya, loko ku ri ku vatirhi va ti nyiketelini ka ku swi endla eya, va nga engetela mali yo tlula mpimo wa khampani loko va kha va humesa mali yaliya ya vu tsongotsongo or hi vukoti bya xikhwama xa vona.

Ni vona ku ri TV, na radio na social media hi swona swi humesaka mahungu hikuva leswa ti-magazini na maphepha mahungu a hi mahungu lama nga ma nga huma sweswi i mahungu lama nga huma khale, se social media na swa ti-TV na ti-radio swi humesa mahungu lama nga le ku humeleleni enkarhini wa sweswi.

Ti tlanga xiphemu xikulu loko ku ri ku ti kona ematikweni hikuva ha swi kota ku hina as vaakatiko ya kwalaya hi ya hi ya hlaya tibuku hi hlangana na vanhu van'wani hi dyondza swin'wana ka vanhu van'wana, se tilayiburari ta pfuna swinene vana va xikolo va kota ku ya va endla swa ti-research kona na hina loko hi ri vanhu vakulukumba ha swi kota ku ya endla ti-research ta le mintirhweni or to ti kulisa hina as vanhu, hi nga ya kwalaya ivi hi hlangana na vanhu lava va nga ta hi nyika vutivi lebyi hina a hi nga ri a hi nga ri na byona.

Ina ku na ku hambana ku na ku hambana ka ti-data teto, three G hi liya xikhale, four G ya sweswi, five G hi leyi nga khoma ka nkarhi wa sweswi ende hi yoho yi durhaka swinene, se eya ti-data leti ta hambanahambana five G hi yoho yi durhaka ngopfu swinene, yi durha ngopfu five G.